Phakathi nemikhosi ekhethekile noma imikhosi yokudlula, ukulungiswa kokudla kuba okunemininingane. Izitsha ezikhethekile nezindlela zokupheka zilungiswa kusetshenziswa izithako zendabuko nezindlela zokupheka. Isethulo sokudla sibuye sibe nemininingwane eminingi ngamalungiselelo okuhlobisa kanye nezintsha zokuphakela. Ukudla kwendabuko kungase kunikezwe ngokuvamile ngezincazelo ezithile noma ukubaluleka okuhambisana nakho. Ukwabiwa kokudla kungase kube okomphakathi. Ukudla kwabelwa izivakashi, umndeni namalungu omphakathi. Njengophawu lobunye, umoya wokungenisa izihambi kanye nomgubho.

Yebo, zizizwa zikhululekile ukukhuluma isiZulu. Ngoba ngokwazi kwami isiZulu ulona limi olukhulunywa kakhulu eMzansi Afrika ukulandela isiNgisi. Noma uthi uya ezindaweni njengase-Johannesburg, mufika khona. Uma ukhuluma isiZulu bayakwazi ukuthi bakuphendule ngolimi lwakho ekubeni bona bengabona amaZulu. Nasemsebenzini uyakwazi ukuthi ukhulume nabantu ngesiZulu ebese bayakuphendula ngolimu lwakho. Ngoba isiZulu ulona limi olukhulunywa kakhulu eNingizimu Afrika.

Ukudala iqoqo lemfashini kuhilela ingqubo enezici eziningi. Abaqambi baqala ngokucwaninga futhi baqoqe ugqozi oluvela emithonjeni ehlukahlukene. Njengobucibo, isiko, nemvelo bese bechaza itimu ecacile noma umqondo weqoqo, oqondisa inqubo yokuklama. Ukuthethwa kwendwangu, ukudweba kanye ne-propotyping kuyalandela. Abaklami bacwenga ama-silute ukulinganiswa nemininingwane. Ukuze uhlale unolwazi lwama-trendi akamumva, abaklami bahambela amaviki emfashini, balandelele abagqugquzeli. Futhi bahlaziye ukuziphatha kwabathengi. Basebenzisane nochwepheshe bemboni ukuze bakhe iqoqo elihlangene nesitayela.

Ngengubo kaMnqoba Mkhithi yomcimbi wenguquko, ngingathola ugqozi emasikweni aseNingizimu Afrika. Ngingakhetha imibala egqamile njengokubomvu efanekisela ubudoda nesibindi. Eduze kwamathoni anomhlaba, afana nombala onsundu, amaphethini endwangu afana nezimbenge kanye neyebhubesi. Azohlakaniswa okubonisa ukuvikelwa namandla. Ingubo izohlanganisa imicu yemvelo efana ukotini, uvolo kanye nomuhe. Nobuhlalu obuyinkimbinkimbi kanye nokufekethiswa okubonisa imvelaphi yamasiko kaManqoba.

Ezinhlakeni zobuholi bendabuko, abesifazane bavame ukudlala indima ebalulekile njengabaluleki nabaholi bomoya. Bafaka isandla ekuthuthukisweni komphakathi ngokumbandakanyeka kwabo ezinqubweni zokuthatha izinqumo. Ekuxazululeni izingxabano nasezinhlelweni zazenhlalakahle. Izibonelo eziphawulelayo zihlanganisa iNdlovukazi u-Niyane wase-Ndongo kanye no-Nahari wase-Angola. Owalwa nobu-Koloni kanye neNdlovukazi u-Rijethi wase-Madagascar. Owenza izinhlelo zezemfundo, ukunakekelwa kwezempilo zombuso wakhe zibe zesimanje.

Lapho kubhekene nesomiso esinzima noma inhlekelele yemvelo eMbunda. Izinyathelo ezisheshayo zizombandakanya ukuhlinzeka ngosizo oluphuthumayo. Njengokudla, amanzi, nendawo yokuhlala kubalimi nemindeni ethintekile. Izinyathelo zesikhathi eside zizombandakanya ukusebenzisa izinqubo zezolimo ezisesimeme. Njengezinhlelo zokunisela, nezitshalo ezimelana nesomiso, nokuhlinzeka ngokuqeqesho nezinsiza zokusiza abalimi ukuzijwayeza. Nokwakha kabusha.

Ngibambe iqhaza ohlelweni lokufunda ulimu lokuthuthukisa isiZulu, ulwimi lwendabuko laseNingizimu Afrika. Inhleso yalolu hlelo bekuwukugcina nokuqakambisa ulimi entsheni. Lokhu sikuzuze ngamakilasi olimu asebenzisanayo, izinkundla zokucobelelana ngolwazi ngamasiko. Kanye nemicimbi yokuxhumana nomphakathi. Lolu hlelo lube yimpumelelo nokwanda okukhulu kulwazi lolwimi lwabahlanganyeli kanye nokwazisa kabusha isiko lesiZulu.